Kubaluleke kakhulu ngoba abaningi emphakathini baye badinge ukwenza noma ukusesha okuthize ngemisebenzi yawo noma nalokhu akufundayo. Kwenza umehluko omkhulu ngoba abafundi bangayeka ukuhlupha abazali babo becela imali yokuthenga amadatha. Bengasebenzisa leyo Wi-Fi yamahhala yomphakathi.

Izici engasiza abasebenzi bahlole izinhlobo ezahlukene ingoba kwiy'nkundla zokusakaza babona okuningi okwenziwa abanye omunye mese eyakuthanda esebenzise .

Umakhalekhukhwini wakudala unemiphumela emihle nemibi. Imiphumela emibi ukuthi imiphumela emibi ukuthi awukwazi ukubhalela umuntu ngo-WhatsApp noma ngo-Facebook ukwazi ukumfonela kuphela. Okuhle ukuthi umakhalekhukhwini wakudala wasiza kakhulu ngethekhnoloji wasifundisa kakhulu ngethekhnoloji futhi ayikwenzi okuningi intsha lokho kwenza. Umakhalekhukhwini wamanje wona usiza kakhulu ngoba siyakwazi ukusesha ukuthi kwenzakalani ngaphandle ezweni futhi uyakwazi ukuthi usize ekubhaleleni abantu.

Angabasiza kakhulu ngoba umthengi ngabona ukuba ebhange lakhe kuphume malini uma ebona amathuluzi ebhange aku-inthanethi. Nami ngiyazi, nginawo ngiyawasebenzisa amathuluzi ebhange, ukuthi ngikwazi ukuba ikhadi lami noma iphini yami mangiyikhohliwe, ngihambe ngiyoshintsha khona kumathuluzi asebhange.

Ngicabangi ukuthi into elula kumngani wami ukuthi asebenzise ukuxhumana ngomakhalekhukhwini ngoba ukuxhumana ngomakhalekhukhwini iyona isisombululo esilula futhi uyakwazi ukwenza izinto ey'ningi ngawo ey'dingakalayo emsebenzini noma futhi umphumela omuhle lo.

Inselelo enkulu ebhekene nabaculi bendawo ukuthi abaculi bendawo abaziqhenyi ngalowo mculo wabo abawenzayo ngenxa, yengcindezi yomphakathi, ngoba umphakathi ubuye ungabagqugquzeli ngomculo wabo, bagcina sebezibona bengebona abaculi.

Ngingathanda ukuthi abafundi bami besebenzise iy'nkundla zokuxhumana ukuthi, ukuze sifunde ku-WhatsApp-u, khona sizokwazi ukuthi sifunde nabo, uma engazwanga into thizeni ekilasini angibuze khona ku-WhatsApp sikwazi ukuthi sisizane agcine .

Umsebenzi ngingawenza kalula ngoma ngingacela uhulumeni angixhase ngalezo zinsiza engizidingayo ngingazisebenzisa ngoba uma mhlampe ngingenayo imali yokuzithengisa lezo zinsiza, ngingacela uhulumeni noma abanye, onjiniyela abaphezulu bangixhase.

Awu, kuba ukuthi izingane ey'ningi ey'ncane mayesenziwa nawo lawo ma-smartphone sezisebenzisa ngendlela ebhedayo ay'sawenzi ngisho umsebenzi wesikole sezinaka wona ekugcineni bafeyile bagcina bay'sola. Ama-smartphone anomthelela omubi, nami ngiyavumelana nokuthi anomthelela omubi.

Baphatheka kabi ngoba abaningi bayawugxeka u-inthanethi, ngoba kukhona vele izinto ezimbi ezenzeka kuwona. And futhi i-inthanethi inomthelela omuhle, inomthelela omuhle nomubi. Omuhle, ngoba abantu abaningi nabafundi bakwazi ukuthi babheke iy'nto zabo ama-asayimenti abo uma bedinga usizo khona ku-inthanethi.

Ngingayazisa ingane yami ngiyitshele ukuba ayiyeke ayiyeke ukungena ku-inthanethi ngoba izogcina isizenza iy'nto ey'bhedayo. Ngingahamba ngiye ngiye emaphoyiseni ngiyovula yicala, nalaba abamhlukumezayo kwi-inthanethi sekuvumelekile .